Kusize kakhulu ukwazi ukufakwa kwey'mali emafonini komakhalekhukhwini kakhulukazi emakhaya, ngenxa yokuthi izindawo ezifana namabhange noma ama-ATM awekho eduze kumele umuntu aze ayeke ethawini. Abanye abantu basemakhaya abanawo ama akhawunti kodwa banawo umakhalekhukhwini. Uyakwazi-ke manje usize uthumela ekhaya imali ekhaya kungaze kufuneke ukuze ube ne akhawunti noma kufaneke uze uyiphathise ngesandla uthumel'umuntu. Kusize kakhulu lokho futhi kuthuthukisile abantu abaningi.

Ukungabibikho kwamapulatifomu emali ephathwayo kungaba yinkinga kakhulu, ngenxa yokuthi makunesimo esiphuthumayo kungaze kugcina sekonakele ngenxa yokuthi imali ayifikanga ngesikhathi la usizo bese lingatholakala khona.

Mangabe ubukade usebenza bese uyaphela umsebenzi, kuyakuhlukumeza emoyeni ukuthi awunaso isiqiniseko sokuthi enye imali ungaze uyitholephi yokuthi uqhubeke ukuziphilise noma uphilise umndeni wakho. Lokho kubangela inkinga kakhulu nanokuhlukumezeka emoyeni.

Kukabili kungaba mangabe kutholana nomuntu okwaziyo ukuphatha imali kungaba yithuluzi elihle futhi elisizayo ngoba uzowusebenzisa ngaleso sikhathi kube ukuphela. Inkinga mangabe nitholane nomuntu ongakwazi ukuphatha imali ngako lokho-ke sekubanga umkhub'omubi wezikweletu ezingapheli.

Kungakhuluma isimo mangabe ngazi ukuthi kukhona engik'hlosile njengoba mhlampe ukusungul'ibhizinisi kodwa sengenzel'ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngiphile ngingaphazamiseki mangisasungul'bhizinisi. Ngingakuthatha kodwa mangabe kuthiwa nje ngiyakuthatha anginamcabango. Cha, kungayinto engingazama ukuyigwema.

Hawu, phela-ke inkinga-ke isikhathi osilindayo umangabe sekumele kufihlwe nom'ungcwabe sibalulekile ngoba manje yonke into iyama ngenxa yokuthi imali ayikho yokwenza ukwenzelwa izimfanelo ezidingekalayo kulelosonto kuyinkinga kakhulu, ngiyazisola ngempela.

Ngokubona umuntu oswenkile kungazuthi wayenemali, ngathatheka ngizitshela ukuthi ngisebenzisana nomuntu oneqiniso futhi nami oyongenzel'mali kanti uzobaleka nemali yami. Sengisele-ke manje ngizakubuyisa le mali eyalahleka.

Akumnandi ukungakwazi ukusiza umuntu mangabe ecel'ukuthi umthumelele imali ngoba manje kusuke kuphuthuma usungaze uthi uyabuyela kuyena kanti sekuze konakala. Kuyinkinga ngempela kakhulukazi umuntu osemaphandleni.

Hawu, ngafika kahle ekuseni nami ngingazi ukuthi ngizolithola yini usizo. Kanti bangisiza kahle ngempela ngathola intombazane la eyangibhalisa, yangisiza yonke into yavele yalula. Hheyi, ibhange lami angive ngilithanda ngoba lakwazi ukungisiza.

Hhayi, into ekumele ayibheke kummeli ukuthi i-interest yaleyo mali izoba ngakanani ngoba ungayithatha leyo mali kodwa uthi masuyikhokha uyikhokhe isinkulu kakhulu, kanti kumele uyiqhathanise nemali yasebhange makuthiwa uyayiboleka ukuthi makuthiwa uyayibuyisa yasebhange kuzobuya sekuyimalini, uzobuyisa malini ekwazi ukuthi ingezukumsinda.

Cha, yinhle impela leyo, kakhulukazi kwamabhizinisi asafufusa noma amabhizinisi asemancane. Mangabe ufaka inzalo enkulu, lelo bhizinisi uyalibulala kanti mawuzokwazi ukulinikeza imali engenanzalo ikhokhe njengoba injalo lelo bhizinisi usulinika ithuba lokuthi likhule.

Hhay,i ngibona engazuthi ngcono zibekwe kwabanozinzo oluphakeme kwelezimali okunokuthi libekwe nje kuthathelwe amaphuz'esikweleti, cha ngeke, akulungile lokho.

Imtshele umngani ukuthi umshwalense uyasiza ikakhulukazi mangabe uhlangabezana nenkinga kanti imali awunayo ephelele yokulungisa leyo nto. Ilapho-ke la umshwalense ungena khona ngoba mhlawumbe mawushayisa imoto kodwa manje imali yokuyilungisa iningi kakhulu. Useyohlala iy'nyanga-ke ulinde kon'ukuthi ihlangane le mali noma usuy'komashonisa kanti kube unomshwalense, umshwalense ubuzokhokha kuphele kanjalo. Ukhokha ngisho noma kushayis'omunye umuntu eshayise wena.